Izinto engingabhekana nazo elokishini uma ngifaka i-Wi-Fi ukuthi inethiwekhi ingahlupha, abafana bengagcina bentshontsha intambo, noma baningi abangagcina be connecta kwi-Wi-Fi elokishini. Indlela engingagwema ngazo lezo zinto ukuthi i-Wi-Fi yami ibe ne-password. Umuntu oyisebenzisayo uzobe i-password eyithathe kumina. Izintambo ze-Wi-Fi kungamele zihambe esigxobeni phezulu bengizokwazi ukuthi abantu bazinqume.

Ngingangena kuyo i-Wi-Fi yamahhala ngibone ukuthi ayinabo yini ubungozi, ayikho into engagcina iblokhe ifoni yami, awekho amavayirasi angagcina edelete zonke izinto ey'sefonini yami. So ngingayibheka kuqala ukuthi iphephile yini ukuthi ngingayisebenzisa.

Ngingaqinisekisa ngokuthi konke engikwenzayo uma ngifaka imininingwane, kufuna i-password khona kungezoba khona amavayirasi, noma kubekhona abantu ntshontsha imininingwane efonini yami besebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi.

Uhulumeni kungamele enze amalayibhrali endaweni afake i-inthanethi yamahhala, khona umphakathi uzokwazi ukuthi uyisebenzise nalaba abatwana bafuna ukwenza umsebenzi wesikole ama-asayimenti, nabafuna uku-apulayela umsebenzi bekwazi ukuthi bayisebenzise i-Wi-Fi. Kodwa, wonke umuntu oyisebenzisayo izodinga i-password imukalele nesikhathi ukuthi uzoyisebenzisa isikhathi esingakanani.

Ngingaqale ngibheke izinkinga esibhekene nazo njengomphakathi, ebese kuba yizo izihloko engingakhuluma ngazo emsakazweni. Kuzokwazi ukuthi kusizakale abantu abaningi, babone nabatwana esisuke sikhuluma ngabo, bebone siveze ubugebengu nazo zonke izinto ezingezinhle emphakathini, nokuhle singakhuluma ngakho emsakazweni ebese sicela abantu bafone. Wonke umuntu abeke umbono wakhe, nanokuthi singasizakala kanjani, sibambisane kanjani njengomphakathi.

Ikusasa lamafilimu kubahlinzeki bethivi ukuthi zonke izinto abazenza kumafilimu kube izinto esibhekana nazo emiphakathini. Khona wonke umuntu bezobuka ukuthi kwenzakalani, nanokuthi ukuvikela kanjani lezo zinto ukuthi zenzeke, kuvezwe nezinto ezinhle abantu abangazenza emphakathini ukuze bebe nolwazi oluningi.

Umehluko ukhona phakathi kwe-Wi-Fi yasendaweni zasedolobheni nendawo zasemakhaya. Eyasemadolobheni ingoba ayihluphi inethiwekhi inamathawa amakhulu, kanti izindawo zasemakhaya ibuye ihluphe inethiwekhi ingadonsi kahle. Ezinye iy'ndawo i-Wi-Fi ayidonsi ngoba abanawo ama thawa, iy'ndawo ezinezintaba kakhulu abakwazi ukuthi begcine inethiwekhi yabo isebenza kahle, isebenza ey'ndaweni ey'phakeme kuphela.

Yebo, ukhona umehluko. I-three G yenza kancane kwezinye izindawo ayisebenzi, i-four G iyasebenza okudlula i-three G kodwa nayo kwezinye izindawo ayisebenzi. I-five G isebenza ezindaweni eziningi and ispiti sayo siyashesha ayihluphi inethiwekhi.

Lake la-expire idatha akungiphathanga kahle, ngoba idatha seliyabiza and ilihlali isikhathi eside. Uma kuwukuthi awulisebenzisi, livele li-ekspaye.

Engafaka isandla ngokuthi asize kakhulu umphakathi. Kube khona abatwana abayayo beyobona ukuthi isiteshi sisebenza kanjani, nokukhuluma ngezinto ey'balulekile emphakathini, nomphakathi ozidingayo.

Indima ingadlala indawo enkulu kakhulu ukuthuthukiseni imfundo, ngoba umuntu uma kukhona into angayizwanga kahle, nento afuna ukuchazeleka ngayo engabe esesebenzisa i-Wi-Fi ukuze athole ulwazi olukhulu nolwazi aludingayo, nendaba yomsebenzi. Uma unephrojekthi emsebenzini or kunezinto okumele uzenze ungakwazi ukusebenzisa i-Wi-Fi, usekhaya ubheke zonke lezo zinto, nokuthi zisetshenziswa kanjani.